Umvubo kukutya apho udibanisa imilimili uyipheke uyifake emanzini abilileyo, inkcole. Ngumvubo lowo.

Umama wenkwenkwe eya ehlathini izibazana ukutsho kuye kufuneke into yokokubana lihlale lingatsibi iziko de unyana walo abe uyabuya alilungisele yaye enze izinto azibekelwa likhaya ukukhulisa umntwana.

Injongo yomgidi yeyokokubana lusiko apho kwenziwa khona kwenzelwa umfana osuka esuthwini esuswa ebufaneni engeniswa ebudodeni.

Umvubo ndiyawuthanda kakhulu. Into endiyithandayo ndithanda umvubo wamasi, ndiwathanda kakhulu amasi.

Akukho lula ukuba uthi xa sele utshatile ukwazi ukuhoya iintsapho ezimbini, kodwa loo nto iye ifune wena nalowo utshate naye okokubana nihlale phantsi nithetha-thethane ngeendlela eningazenza okokubana nikwazi ukuba nijonge iintsapho zenu ngokwendlela ebe nisenza ngayo ningekatshati.

IsiNgesi lelona lwimi sikwazi ukuthetha ngalo sisonke okanye esifikelela kulo kubantu beelwimi ezahlukeneyo. Loo nto ithi ke ngoku luxanduva lootitshala besikolo okokubana bafundise abantwana ngolwimi lwesiNgesi, babe nomonde ekubafundiseni nanjengoko ingelolwimi lulula ukulifunda.

Inzalelwano siye ke xa sizijonga sithi abo bantu uzalana nabo ubala isiduko sakuloomama, isiduko sakulootata, ibe sesakulomakhulu kuthi ke ngoku esookhokho ungasibizi kakhulu kuba usithi awusondelananga kakhulu kuso.

Abantu abangamadoda bafanelwe kukubana banxibe imibhaco ukuze babonise ukuhlonipha.

Kubalulekile ukufundisa isiNgesi kuba kaloku isiNgesi lelona lwimi sikwaziyo ukubana sidibane sithethe ngalo siziintlanga ezohlukileyo.

Umntu ongumama kuye kulindeleke into okubana azile. Izila ke ayibi ngumbala omnye, abanye banxiba umbala omnyama, abanye banxibe umbala o-green, nto leyo engathi xa ungayizileli indoda yakho awuyithandi.

Ukutya endingathanda ukukuzama yibriyani. Azange ndayitya ibriyani ebomini bam. Ibriyani ke ityiwa kakhulu ngabaseNdiya.

Ivumba lomqa lelona vumba endaye xa ndisithi ndingena ekhaya ndisoloko ndililangazelela kakhulu. Ivumba lethanga okwa kunuka kwalo lidibene nomvubo, lalindenza ndizive ndichulumancile kakhulu ndinemincili ngaphakathi.

Indlela esekwenziwa ngayo okanye esekuqhutywa ngayo umngcwabo kwezi ntsuku akusafani nela xesha lakudala. Ngoku abantu sebesenza okokubana benzele abanye abantu izihombiso. Kuye kuselwe notywala kweminye imingcwabo nto leyo eyenza abantu bangavumelani ngayo kuba kaloku ukusela utywala azange yabayinxalenye yomngcwabo leyo kuba ayibonisi ntlonipho kuloo mzi nakuloo mntu uzokungcwatywa.